Mna xa ndicinga ngokombono wam, ndicinga ukuba eyona inzima kukutyala umbona kuba loo nto leyo ithatha ixesha elide kwaye idinga abantu abaninzi. Ibalulekile ke futhi ke ukujonga nale ndawo utyala kuyo ukuba ikufanele na ukutyala umbona. Loo nto ke indenza ndicinge ukuba kunzima kakhulu ukutyala kunokuvuna ngoba ukutyala kufanele uhambe ngezikhewu, uhambe utyala, utyala, utyala. Uphinde funeke uhlakulele, unkcenkceshele. Zininzi ke izinto efuneke uzijongile.

Mna ndicinga ukuba ukutyala kwethu koojongilanga kungakhupha imvuselelo ephezulu ngoba ke ioyile eveliswa sesi sityalo ithanda ukuba nqongophala, inqongophele kakhulu kwaye abantu bayidinga kakhulu. Loo nto ke ithi ukuba thina sityala yona sizawuthi sifumane umvuzo omninzi ngoba sizawube sikhupha into efunwa ngabantu abanintsi. Loo nto ke indixelela ukuba ngumbono omhle into yoba sityale oojongilanga ngoba asinawuze sisokole kwaphela ngoba yinto efunwa ngabantu bonke.

Kweli xesha siphila kulo ndicinga ukuba abantu bethu abasenamandla kakhulu kwizinto ezidibene nokutyala ezigadini enokuxhasa abantu abangathathi ntweni. Eyona nto bayijongileyo zizinto ezidibene netheknoloji, neekhompyutha. Abasazikhathelelanga izinto ezidibene nezemveli nokutyala kwaye loo nto leyo siyibona rhoqo ngoba banqabile kakhulu abafama apha kwabantu bakuthi. Loo nto ke indixelela ukuba asinamdla kwaphela kwizinto ezidibene nezegadi.

Ngokokucinga kwam, ndicinga ukuba awona mazwe athenga isivuno sesiqhamo salapha eMzantsi Afrika ngamazwe anjengeMelika, iBrithani, namanye amazwe jikelele kufuphi kwelaa cala laseMelika naseBrithani. Kuba kaloku ngawona akufutshane kwaye ngawona anawuthi afumane ingeniso kakhulu ekuthengeni iziqhamo ezisuka apha eMzantsi Afrika.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe elikhulu kakhulu kwezolimo ngoba kaloku ubungakanani buchaza ukuba singakanani isivuno esinokwazi ukuthi sifikelele kwamanye amazwe. Kwaye ukuba isivuno sinqabile, loo nto iye ithethe ukuba sincinci isivuno esinothi sikwazi ufikelela kwamanye amazwe. Loo nto ke ithi ibaluleke kakhulu ubungakanani kwesivuno kwezolimo.

Ngokokubona kwam nokokucinga kwam, mna ndingathi esona sityalo esityiwayo ndingaba nomdla wokusityala ngumbona. Izizathu zam zezi. Okokuqala, ukutyala nokuvuna umbona kuyakhawuleza. Singatyala sivune, siphinde sityale siphinde sivune, siphinde sityale siphinde sivune noba kukathathu enyakeni. Okwesibini, umbona udingeka kwilizwe jikelele akaxhomekekanga apha eMzantsi Afrika kuphela. Okwesithathu, zininzi kakhulu iindidi zokutya ezithi ziphume emboneni, ndingaquka izinto ezifana nomilimili nezinye nezinye.

Isityalo endinoba nomdla wokusityala sisityalo ekuthiwa sispinatshi. Isipinatshi ke silula kakhulu ukutyala kwaye silula kakhulu ukuvuna, asidingi ukujongwa kakhulu. Uba uyakwazi ukusinkcenkceshela rhoqo ekuseni xa ugqibokusityala uphinde nasemalanga, siya kuthi sizikhulele. Asidingi nkathalelo inkulu, siyakwazi nje ukuthi sizikhulele, ndithanda nje loo nto leyo. Yiloo nto ke ndikhetha isipinatshi.

Ndicinga ukuba eyona nto yenza ukuba kubekho indingeko yemveliso yomoba yinto yokuba kaloku zininzi izinto eziye zidinge umoba. Iswekile kaloku iphuma kumoba kwaye zininzi nezinye izinto ezithi zisetyenziswe, kusetyenziswe umoba ukuze kufumaneke incasa kuzo. Loo nto ke ithi umoba ubaluleke kakhulu ngoba uphuhlisa kwaye ugqamisa incasa kukutya okuninzi okuhlukeneyo. Yiloo nto ke kuye kusoloko kubekho indingeko yemveliso yawo umoba lowo.

Kaloku kwamandulo ujongilanga sisityalo esasisetyenziswa njengechiza elinceda kwiingulo ngeengulo ezidibene nesisu. Yiloo nto ke sibalulekile kakhulu ukutyala ujongilanga kuba lunceda kwizifo ezidibene nesisu, ezidibene notyatyazo, notyekezo. Yiloo nto ke ibalulekile kakhulu ukuba simtyale.

Umhlaba otyalwa kuyo ubaluleke kakhulu kwisivuno esiphumayo. Ukuba kutyalwa kumhlaba ongakho semgangathweni isivuno sihleze singakwazi ukuba sihlume okanye siphuhlise siphume sikhuphe iziqhamo ezifanelekileyo. Loo nto ke ithetha ukuba kubalulekile ukutyala kumhlaba otyebileyo, umhlaba onezakhamzimba ozawuthi ancedise isivuno ukuze sikwazi ukuvelisa iziqhamo ezisulungekileyo nezinefuthe.

Zininzi ke iindlela ekuthi kusetyenziswe zona ukuze kuqinisekiswa ukuba umhlaba ukulungele ukuvelisa iziqhamo ezihle. Enye yezinto ethi yenziwe kuye kufakwe umgquba udityaniswe nomhlaba lowo ukuze ufumane iziqhamo nezakhamzimba eziphuma emgqubeni ezenza umhlaba lowo ukuba ahlume alungele ukuba abe ngumhlaba onothi usetyenziswe ukutyala izityalo ezizawuvelisa iziqhamo ezihle. Umgquba ke ubalulekile kakhulu ekuqinisekiseni loo nto leyo.